Xo sungula lexi hi nga xi endlaka ku misava ya hina yi tshama yi nonile i ku, hi tiyisisa ku a hi byali xilo xin'we nan'waka na lembe leri landzelaka. lembe leri hi nga byala e mavele leri taka hi byala tinyawa, sweswo swi endla misava yi tshama yi nonile yi nga karhali eku kurisa xilo xin'we minkarhi hinkwayo. Xin'wana lexi hi faneleke hi xi endla i ku, hi hundzuluxa e misava ya hina. Xin'wani i ku hi fanele ku loko masimu ya hina ya ri kusuhani na nkova, loko hi byala hi fanele ku hi hingakanyisa eka nkova, hi nga byali matsavu ya hina ya landzela nkova, misava yi nga hela.

Swimilana leswi swi faneleke ku swi swi byariwa hi nguva ya mpfula swo sungula i ti-carrots-o na beetroot. Hikuva swi kula ehansi ka misava. Sweswo swi endla ku swi lava mati ngopfu ku swi ta tshama swi horile. Swi kula hansi ka misava swi fana na timintsu, timintsu ti lava mati ngopfu. Xin'wana i titamatisi na na sunflower hikuva loko swi tshama laha ku hisaka kona ntsena, kumbe ku ri na xirhami, ku nga ri na mati lama cheletiwaka, swi endla ku swi oma swi nga saseki swi nga swi nga saseki naswona swi nga kuli kahle. Swin'wana i rhayisi, na yona yi lava mati swinene.

Xo sungula i ku va fanele ku tiyisisa ku tihomu ta vona ta tswala, naswona tihomu ta vona a ti fanelanga ku ti va ti dlaya hi ndlala. Ti fanele ti tshama ti ri na swakudya minkarhi hinkwayo. Ngopfungopfu va fanele ku va va na tihomu leti ta xisati, sweswo swi ta endla ku ku huma masi lamo tala. Va tiyisisa na rihanyo ra masi ya va tiyisisa rihanyo ra tihomu ta vona, ku tihomu ta vona ti hanye kahle. Hikuva loko ti vabya, masi ya vona swi nga endleka ku ma nge ma nge vi kahle ku vanhu va nga ma nwa.

Ku n'wamapurasi a hambanisa a va na tihomu leti ta nyama na tihomu leti ta masi, swi pfuna hi ku xo sungula ku na tihomu leti to se ti kule swinene, a ta ha ri eka xiyimo xa kahle kumbe loko ti dlaya a ti endla nyama swi ta endla ku e nyama ya yena yi va yi tiyile. Se vanhu va nge vuyi va ta xava. Se tihomu teto ti kahle ku a ti tirhisile masi. Ivi ku na tihomu leti to a ti ta va ti nga humesi e masi kumbe ti ta ve ti nga swi koti ku bebula. Tihomu teto hi tona leti a fanele ku a ti tirhisela eka nyama. Sweswo u endla ku a tshama a ri na tihomu eka purasi ra yena, naswona a tshama a ri na mali.

Thekinoloji yi nga pfuna swinene hikuva va ta kota ku va endla mali, a ku nga ta va na masi lama dribiwaka. Hikuva va ta swi tiva ku homu leyi masi ya ya homu leyi a ma kahle, a ma le ka xiyimo xa kahle ku va nga va nga ma humesa va ya va ya ma xavisa. Naswona futhi yi pfuna swinene ku kambisisa rihanyo ra tihomu, ku n'wamapurasi a nga voni tihomu ta yena ti lova a nga swi tivi ku ku humelela yini. Naswona swi endla ku masi ya yena ma va eka xiyimo xa le henhla na vanhu lava va taka va ta xava eka yena, va va na ku tshemba ka kahle ku va tiyisisa ku masi lawa va ma xavaka ma le ka xiyimo xa le henhla. Swi n'wi pfuna ku a va na mali.

Ku hambana ka ku fuwa tinyimpfu hi ku lava wulu na ku u lava e nyama i ku, loko u fuwa tinyimpfu hi ku lava e nyama, sweswo swi endla ku tinyimpfu ta wena minkarhi yin'wana ti nga ti nga tali. Naswona ku nga va na nkarhi laha u faneleke ku u yima kona ti za ti kula tinyimpfu letiya. Kasi eka wulu nakona wa yima u yimela ku yi kula wulu liya emirini wa yona. Kambe swa antswa hikuva hambi nyimpfu ya ha ri yintsongo wa swi kota ku u tsema wulu ya wena u yi tirhisa hi ku vuyelela loku se yi mirini.

Xo sungula u fanele ku u tiyisisa ku homu ya wena a yi na mavabyi naswona yi na wona masi yi heta eku kuma n'wana. Xa vumbirhi lexi u faneleke u xi endla, i ku u yi boha kumbe u yimisa la ka ku yi ta va yi nga chuhangi u ta teka e bakiti ra wena u ri veka ehansi laha yi humesaka kona masi, ivi u khoma ndhawu liya ku humaka masi eka yona u ta khoma u tiyisa u yisa ehansi. Sweswo ku khoma ka wena u yisa ehansi u ta vona masi ma tihumela, u fanele u cincacinca eku khoma e swilo leswiya swi humesaka masi.

Loko u lava eku hluva huku masivi ya yona u fanele u sungula u yi dlaya loko u heta u fanele ku u va u ri na mati mo hisa yo ka ma nga timuliwangi. U ta teka mati lamaya u wa chela ehenhla ka huku leyi nga ta va yi ri exibyeni kumbe ebaketini, loko u heta eku chela mati ma wena kona u fanele ku tiyisisa ku u chela ehenhla ka huku ku masivi lamaya ya ta olova. Ivi u teka voko ra wena mati ma nga se hola ngopfu i wa nkoka masivi lamaya i tiyisisa kahle ku mahuma hinkwawo hi ku i vuya i cinca mati i chela man'wani i tlhe i koka masivi.

Masi ya pfuna swinene emirini wa munhu hikuva ma n'wi nyika vitamin D na vitamin B twelve. Sweswo swi endla ku a va na marhambu yo tiya. Swi tiyisa marhambu ya munhu no n'wi nyika matimba. Xivangelo xo va loko va ha ri vatsongo va nyikiwa e masi i ku va fanele ku va va na matimba na marhambu yo tiya swinene, naswona masi ma swi kota ku ma basisa e khwiri ra wena. Loko u nwa masi u ri na nyongwha kumbe khwiri ri thyakini masi ma swi kota ku ma basisa hinkwaswo leswi swi nga le ndzeni ka wena.

Mhaka leyi i ya ntiyiso loko vadlayi va homu va nga yi dlayi hi nawu na loko lava va swekaka homu va nga yi sweki hi nawu mi ta cincacincana exihambukelweni. Ndlela ya kahle yo dlaya homu i ku a mi fanelangi mi dlaya homu la ku nga tala vanhu va mi langutile, naswona xin'wana lexi xi nga ta endlaka ku homu leyi yi mi vabyisa i ku munhu loyi a nga ta ya a ya langa yona moya wa yena u nga lavi yona. Homu yi fanele ku na yona yi va yi nga chuhangi swinene sweswo swa pfuna naswona lava va yi dlayaka va fanele ku va ri vavanuna.

I ntirho ya nhloko ya muti wanuna loyi ku nga yena lonkulu i ntirho wa yena ku yevula nhlonghe wa swifuwo, naswona loko a nga ri kona ku fanele ku va jaha lerikulu kumbe manana loyi a nga khomba. Xivangelo i ku ku nge suki n'wana lontsongo a ti lawula emutini leswi i ntirho wa munhu kumbe wanuna ntiyela n'winyi wa muti swi swi swi tlanga e part leyikulu swinene hikuva i ntirho wa yena swi kombisa vukulu bya yena ni ku wa tinyiketela eka ntirho wa yena lowu a faneleke a wu endla.

Swi na nkoka swinene ku loko ku dlayiwe swiharhi swo fana na huku kumbe homu swi susiwa e mavoya ku vanhu lava nga ta dya va dya na timbilu ta vona ti basile, swi kombisa eku basa ka munhu. Loko wo ya ekaya ra munhu i kuma ku ri ku swekiwe huku yi nga na mavoya hi ri munhu loye a nga tirhandzi. Xin'wani xi endlaku loko yi hatla yi wupfa e nyama vanhu va nga dyi nyama yo ka yi nga vupfanga. Xin'wana i ku loko munhu a ri karhi a ri ku yi tsemeni nyama ya yena ku fana na homu munhu wa swi tiva ku i fanele a tsema kwini loko a susile e e mavoya lamaya.

Manyoro ma ma na nkoka swinene loko munhu a ri na mapurasi kumbe a ri murimi, hi ku manyoro ya pfuna misava ya wena yi tshama yi tsakile. Misava ya wena yi rhandza manyoro lamaya kumbe thyaka letiya bya homu ku yi ta kurisa swin'wana na swin'wana leswi u nga ta swi byala, naswona yi pfuna ku e swimilana swa wena swi kula kahle na timintsu ta wena ti ta va na matimba swinene ti ta ve ti kurile. Loko timintsu ti tsakile swi vula ku na swimilana swa wena swi ta va swi tsakile swinene, swa pfuna manyoro ya pfuna.

Manyoro ya tikhemikhali ma endla leswaku misava ya wena yi karhala, naswona e swilo leswi hanyaka ehansi ka misava leswitsongo naswona swa lova loko u tirhisa e manyoro ngopfu ya tikhemikhali, na leswi u swi byalaka hi ku famba ka nkarhi swi ta va swi nga ha kuli swi saseka hi ku misava ya wena yi ta va se yi fundze ngopfu tikhemikhali. Ku ta va se ku tirha e tikhemikhali ntsena naswona tikhemikhali letiya tin'wani ti ta va se tiherile hi nkarhi. Tin'wani ta ha ri na nkarhi swi ta endla ku swimilana swa wena swi lova.

Mina ndzi nga hlawula mina ndzi nga hlawula manyoro yo endla la kaya, hi ku ndza swi tiva ku ku hava tikhemikhali naswona ni ta va ni nga faki swimilana swa mina enghozini, hikuva swi nga endla ku hala va endlaka kona manyoro ya tikhemikhali ku na khemikhali leyi va nga ta yi ta tata hi xihoxo kumbe va nga yi cheli yi vuya yi ta dlaya eswimilana swa mina la kaya naswona swi ngo ndzi ta fanele ku tshama nkarhi wo leha ndzi nga byali ku ku za ku hela tikhemikhali letiya ta manyoro. Se swa kahle i ku ndzi ti endlela ekaya hi vutivi bya mina, naswona ndzi nga hoxi tikhemikhali, sweswo ndza swi tiva ku swi ta kula kahle swimilana swa mina.

Laha purasini ra hina hi laha hi kurisaka tidiriva kona kumbe madirayivha, lawa ya kulaka kahle naswona hi wa hlayisa hi tiyisisa ku ya kula kahle naswona mihandzu ya kona yi le ka xiyimo xa le henhla. Hi tlhela nakambe hi ti endlela vhinyo, hina hi hexe. Hi tiyisisa ku vhinyo leyi yi le ka xiyimo xa le henhla naswona yi kahle ku munhu a nga yi nwa. Hi tiyisisa vutomi bya vanhu kumbe vaxavi va vhinyo ya hina, naswona a hi tirhisi tikhemikhali to tala leti ti nga vavisaka emiri wa munhu. Hi tiyisisa ku munhu i i nwa vhinyo ya hina, naswona ya ha ri kahle swinene. Yi nga se heleriwa hi nkarhi, naswona ya ha tiya.

Rixaka ra timanga leti mina ndzi nga ti byalaka hi leti to basa to kulanyana. A ndzi nge byali ta leto tshuka, ndzi nga byala leti to basanyana loko u timpfula endzeni. Xexo xi ndzi endlaka ku ndzi byala tona i ku, ti kahle ngopfu loko u lava ku ti chela eka xixevo, naswona loko u lava ku ti sweka u ti dya ti ri toxe. Xin'wana lexi nga lexi u faneleke ku u xi endla kumbe u xi papalata loko u byala etimanga leti. Xo sungula i ku, u fanele u ti byala hi nkarhi wa ximumu, naswona loko mpfula yi nile. Hikuva a a ti nge kuli kahle loko ku ri xixika naswona loko mpfula yi nga nangi misava yi nga tsakamangi, ti nge mili swona.

I swa nkoka ku a hlayisa etihomu ta yena, a vuya a ti tlhavisa. Hi ku ti nga lova ti nga khomiwa hi mavabyi ivi ti lova, loko ti nga kumi vutlhavisi kumbe ti nga vonani na dokodela wa swiharhi. Hi ku loko to lova i ta ve a nga a nga ha ri na tihomu naswona mali leyi a nga xava hi yona tihomu letiya, yi ta ve yi cukumetekile. Xin'wana i ku loko vanhu va xava etihomu ta yena kumbe yena loko a ti dlaya tihomu leti, ku a ta kota ku dya. Sweswo swi ta n'wi pfuna ku a nga vabyi yena. Hikuva swi nga endleka yena ti n'wi khomisa emavabyi loko a nga ti tlhavisi. Naswona ti nga dlaya evanhu kumbe loko ku ri ku wa ti xavisa, vanhu va nge xavi tihomu ta yena hikuva ti ta va ti nga tsakisi, ti ta va ti ondzile.

Xo sungula lexi ndzi nga xi endlaka i ku, ndzi nga lava vu ndzavisiso kumbe vulavisisi vo i yini lexi xi nga vanga evuvabyi lebyi, ku byi za byi fikelela laha epurasini ra mina kumbe ka swifuwo swa mina. Xin'wanyana ndzi nga xi endlaka i ku, ndzi tshama ndzi ri na mirhi leyi yo hlayisa kumbe yo sivela emavabyi ya swiharhi, ku tiyisisa leswaku swiharhi swa mina loko swo sungula swi khomiwa hi mukhuhlwani ndza swi ndza swi tshungula. Ivi ndzi nga lava e dokodela loyi a nga ta taka nkarhi na nkarhi a ta ta kambela swiharhi swa mina, na laha swi tshamaka kona ku swi hlayisekile na.

Hi matihlo ya nyama a ndzi se tshama ndzi vona xifuwo xi sengiwa e masi, kambe loko ndzi languta eka ma-TikTok-o, ti-Facebook-u, ku na laha ndzi nga tshama ndzi vona kona kumbe a ku ri ka mavonakule a ndza ha tsundzuki. Va tiyisisa ku swi basile swibye swa vona, naswona a va tirhisa muchini. Lowu va wu hlomaka laha tihomu ti humesaka kona e masi. Va teka muchini wa vona va wu hloma kona, va sungula va tiyisisa ku homu ya vona yi yime kahle, ivi va va press-a e muchini wa vona ku wu kota ku ku wu senga e masi lamaya. Leswi ni nga tshama ndzi swi vona, a va tirhisa emuchini wa masi, wo senga masi.